Ezemidlalo apha ekukhuleni indima eziyidlalileyo apha kum zindikhuphe ingqondo yoba ndicacele iziyobisi, ndicacele ubugebengu ngoba kaloku bendisoloko ndixakekile ndisemabalini ngexesha le-weekend. Bendiye ke ndithi noba ndinawo umrhalane woba ndiyomosha namanye amakhwenkwe kodwa ndizazi intoba kukho ixesha loba funeke ndiye ejimini njengoko bendingumdlali webhola owaziwayo esikolweni. Nengqondo ke iye yachubeka ngolo hlobo woba kaloku nayo ijim le inawo inayo indlela nendawo eyithathayo apha ebuntwini bakho nalapha engqondweni iyivula le ukuze ichubeke ingqondo le yakho.

Ndingaqasha iteksi yasekuhlaleni kodwa ke ibe ngumqhubi endimthembileyo.

Ubuhlobo bakhiwa ngeento ozenzayo apha ekuhlaleni nasesikolweni, uyawudibana nabanye abantu phaa abathanda ukwenza le nto uyenzayo nicacelane. Buqala kanjalo ke ukwakhe ubuhlobo, nathi senza kanjalo.

Hayi, eneneni lowa umsitho yayingomsitho owawuphezulu kakhulu akho nto endinoyigxeka ndingancoma qha. Inintsi kakhulu into eyaphuculwayo eyaphuculekayo ukuquka ezendlela.

Ndicinga kule meko sinye isisombululo esinosebenza kuthatha isixhobo esi asisebenzisayo ukuze akwazi ukuqwalasela iincwadi zakhe, asikho isisombululo endicinga ukuba sesinye okanye sisisombululo esingcono kunoba ndithathe umnxeba lo akhokelisele ukudlala wona kuneencwadi nokufunda iincwadi zakhe. Ndingathatha isixhobo esi asisebenzisayo de ndibone amanqaku akhe esikolweni esenyuka ukuze ndimbuyisele kamva isixhobo eso asisebenzisayo simphazamisa kwizifundo zakhe.

Mna ndiza kuthatha ndikuse mandulo emva ngexesha looPortia Modise, ndicinga into okokubana nguPortia Modise, ikwanguye nomdlali onamanqaku amanintsi apha eAfrika athe afakwa kwiqela leBafana Bafana. Ungumzekelo ophilayo, nguye waqubisana nezinto ze-LGBTQ kwamandulo phaya zisaqala eziinto iba sibanomqwalaselane kuzo zingekaqheleki eluntwini. Nguye ke umdlali endicinga ukuba ndingazekelisa ngaye kumantombazana asakhulayo apha eMzantsi Afrika, nguPortia Modise owayesawudlalela iqela leBanyana Banyana.

Ndingathi oyena mdlali endiphuma naye nguThemba Bavuma ngendlela abonakalise ngaye ubunkokheli kwiqela lesizwe uzimisele kakhulu, ebefumana ke izigxeko. Izigxeko ke zingakwenza ube ngumntu onomtyhafane utyhafe amadolo ngeendlela ngeendlela abantu abathetha ngazo kumakhasi ezonxibelelwano, ebengathenjwanga kakhulu kodwa wahamba wahamba wayokuphumelelisa iqela leqakamba lalapha eMzantsi Afrika engathenjwanga enjalo ngabantu and ibenguyeyona mbethi ethe yaphuma izandla kuloo tonamenti kuloo tumente ibithe iyadlalwa ngapha kwelaseNgilane.

Ndingakhetha imfonomfono ngoba zininzi izinto onothi uzenze ngemfonomfono. Ungakwazi udlala ii-games ezo ube kananjalo uzifundise kwalapha kwimfonomfono izinto zasesikolweni. Ngoku sezixhomekeke kwizinto kuthwa zii-intanethi ukwenza ke iinto ezifana nophando. Ngako ke ndingacebisa uba ifowuni yeyona ingcono kakhulu kunePlayStation leyo ngoba iPlayStation uphelele ekudlaleni ngayo akukho nto ibalulekileyo onothi uyenze.

Ezemidlalo yenye yezinto ezithi zakhe ubuhlobo. Ungazibhaqa ukwelaphesheya ngenxa yokudlala imidlalo, apho ke wakha ubuhlobo nabanye abantu abalingana nawe nabadala kunawe nabaza emva kwakho, kulula kakhulu ukwakha ubuhlobo kwezemidlalo.

Uye udandatheka kakhulu ingakumbi xa umele iinto ezinjengesikolo ngoba kaloku isikolo sithembele kuni. Ngoku kuyafikwa emigceni i-assembly ukutsho ngelesiNgesi, kufike kuchazwe iziphumo hayi ibe inqununu ichaza iziphumo zendlela okanye uhlobo eniqhuba ngalo. Niye ke nijongwe ngendlela okanye ngabantu abangakhange bafumane uqeqesho olululo niyadandatheka niyadana.